Ee, go na le mefuta ya merogo e mentšha kgotsa e e sa itsegeng thata mo mafelong a mangwe, e e ka nnang le melemo e mentsi mo botsogong le mo bophelong ka kakaretso. Fa ke dikai tse di ka nnang molemo go di leka, morogo wa thepe, morogo wa kgalagadi, morogo wa letsema le morogo wa telele.

Ee, ke ka kgona go go tlhalosetsa ka mo go jalang mofuta o o rileng wa maungo. A re tseye diapole le dipanana jaaka metlhala, ka gore di na le diphapang tse dikgolo mo go jalang ga tsone. Ke ka tlhalosa ka go di kgaoganya ka bobedi, diapole di batla mafelo a a nang le mariga a a batang, ka fa dipanana di tlhokana le metsi a mantsi kapa mafelo a a nang le pula gangwe le gape.

Ee ke ka metlha ke tla go tlhalosetsa ka tsela e e bonolo. Go jala ditamati, kgetha lefelo le le siameng. Ditamati di batla letsatsi le le phidileng, metsi a leka-lekano le mobu o tsosoloswang, Mobu o tshwanetse go tsosolosiwa, go tlala metsi mme o seka wa nna o tsenela metsi thata. O ka beela peo tsa ditamati mo mobung, kgotsa wa jala ditamati tse di nnang di . Ditamati di batla go tshela metsi ka metlha mme o tshwanetse go tlhokomela gore mobu o seka wa omelela thata.

Peo ya rooibos-o e jalwa mo mabaleng a a senang metsi a a tseneletseng, mme a tlhokega gore a nne le mobu o o nang le trench-e e e siameng. Mo nakong ya selemo go tlhokega gore go nne le pula e e lekaneng le mogote o o siameng go tsweletsa kgolo e e molemo ya rooibos-o. Go roba ga rooibos-o go ka diriwa ka metsotso e e masome a mabedi kgotsa go feta, go ya ka gore merogo e e kgakala jang. Go roba mo nakong ya go nna le metsi a a lekaneng go netefatsa gore merogo e a tsoga e le motlhofo go roba, mme e bolokega monate.

Ee ke ka kgona. Rooibos-o ke tea ya tlhago e e tswang kwa Aforika Borwa, mme e tumile ka ntlha ya melemo e mentsi mo boitekanelong. Fa ke dikai tsa melemo e ka nnang teng, fa o ja kapa o nwa rooibos-o. Rooibos-o ga ena caffeine, ka jalo e siametse batho ba ba sa batleng go tsenwa ke boroko kgotsa ba ba nang le mathata a pelo.

Balemirui ba rooibos-o ba lebagana le dikgwetlho tse mmalwa tse di ka amang kgwebo ya bone le tswelopele ya temo, dingwe tsa dikgoreletsi tse di tona ke tse di latelang ga mmogo le mekgwa e e ka thusang go di rarabolola, phetogo ya maemo a bosa e baka komelelo, dipula tse di sa tlwaelegang le mogote o o feteletseng, re ka rata go rarabolola ka go lema rooibos-o mo mafelong a a siameng a e tlhagang ka teng, le go fokotsa temo mo mafelong a a nang le diphologolo le dimela tse di kgethegileng.

Go tlhoka dipula kgotsa diphetogo mo go tla ga dipula, di ama kgolo ya maungo. Di-temperature-ra tse di kwa godimo di ka oketsa malwetse le diboko mo maungong. Ditsela tsa temo tse di tlwaelegileng ga di sa tlhole di dira sentle. Mekgwa ya temo e e sa direng sentle ke ka ntlha ya botlhokwa jwa metsi.

Tsela ya go dira di-jam-e go dirisiwa thekenoloji e e tlwaelegileng ya vacum cooking, e e fokotsang themperetšhara ya go apaya gore tatso ya tlholego le mmala di seka tsa senyega. Go omisa maungo go dirisiwa mekgwa e mešwa jaaka solar drying e e laolwang go fapana le go omisa mo letsatsing ka tlwaelo, go dirisiwa didiriswa tse di sireletsang maungo mo leroleng le ditshenyetsing. Go dira matute go dirisiwa cold pressing technology e e dirisiwang go ntsha juice ntle le go fisa, go boloka nutrients-e le tatso.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke a sekae fela, a a nang le boleng jo bo kwa godimo jwa phepo, tatso e e monate le tiriso e e farologaneng mo dijong tse di sa tshwaneng. Tse di latelang ke dingwe tsa maungo a a tumileng thata mo lefatsheng le mabaka a a dirang gore a duelwe thata, mengu o dirisiwa mo dijong, dijeme, matute le dessert, banana e kgona go jalwa ka bonako mme e tsaya sebaka se sennye, apole yone e kgona go bolokwa lobaka lo lo leele.

Merogo e e lengwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe e akaretsa mefuta e e rategang thata ke batho ka ntlha ya phepo, go gola motlhofo, tiriso e e farologaneng le botshelo jo botelele fa e bolokilwe. Fa ke dingwe tsa merogo tse di lengwang le go jewa thata mo lefatsheng le mabaka a tlotlo ya tsone. Tamati ke sengwe se se tlwaelegileng mo dijong ka letsatsi le letsatsi. Potata e lengwa mo mafelong a mantsi mo lefatsheng. Kobe e kgona go bolokwa nako e telele.

Pabalesego ya dijo, mabele le dithoro tse dingwe, ke dijo tsa motheo mo mafelong a mantsi a Aforika Borwa le Borwa jwa Aforika ka kakaretso. Di kgona go tsholwa nako e telele di sa senyege, ka jalo di thusa mo go bolokeng dijo le go fokotsa tlala. Phepo e e itekanetseng di fapana le dijo tse dingwe tse di dirilweng ka bojalwa jwa chemical-e, tse di tlhokang sepe se se nnang teng mo dijong tsa tlhago.

Wine farming ke temo ya ditlhare tsa morara tse di jalwang kgotsa tse di dirisiwang go dira wine. Ga se fela jalo fela ya go jala dijalo, ke mokgwa o o kgethegileng wa temo o o tlhokang tlhokomelo e e kalo le kitsiso ka tikologo, mofuta wa mmu le maemo a bosa. Tlhaloso ka boripana ya wine farming, wine farming e tlhoka lefelo le le nang le bosa jo bo siameng, mmu o o nonneng le diphiri tse di siameng.

Fa o batla go simolola tshingwana mo lelapeng, dilo tse di botlhokwa tse tlhano tse o di tlhokang ke tse, lefelo le le siameng, mmu o nonneng, dijalo tse di siameng, dithulaganyo tsa nosetso, le didiriswa tsa temo ya tshingwana.

E rotloetsa temo e e tshegetsang tikologo fa rooibos-o e lemiwa ka tsela e e ikarabelang. Ga go sengwe ditlhare tse dingwe tsa tlhago, go dirisiwa mekgwa ya temo e e bolokang mmu le metsi, seo se thusa go tlhokomela naga gore diphologolo le dimela tse dingwe di tswelele go tshela.

Di dithoro tse di botlhokwa, mabele, mafele, letlhaka, korong, rice, bojalwa jwa korong. Goreng dithoro di le botlhokwa, dithoro di tletse ka carbohydrates tse di fanang ka maatla a mmele go dira ditiro letsatsi le letsatsi. Le fa protein-e ya dithoro e se e e feletseng jaaka ya diphologolo, e ntse e le botlhokwa mo go ageng mmele le mesifa.

Fa ke dilo dife di le botlhokwa tseo tshwanetseng go di akanyetsa mafelo a a siametseng go jala rooibos-o mobu le PH ya one, peo le go jala, pabalelo le tlhokomelo, malwetse le dintšhi, go kotula, tlhokomelo ya mmaraka.

Di nonofo tse di tlhomologileng tsa rooibos-e ke tse, ga ena caffeine, e tlhagisiwa mo lefelong le le kgethegileng fela, ga ena e ntsi. Melemo ya rooibos-o ke e, e tokafatsa tsamaiso ya botsogo, e thusa mo kotsing ya pelo le tshidilo ya madi, gape e molemo mo letlalong.

Fa ke ditsela dišwa tse di tlhabolotsweng tse rooibos-e e simolotseng go dirisiwa ka tsone mo dijong, mo ditlolong tsa botaki jwa mmele le mo molelong o mongwe. Mo dijong, rooibos-e e simolotse go kopanya le ditholwana, diphuthi le di tatso tse dingwe go tlhama metlwa ya tea e ikgethileng. Rooibos-e e dirisiwa e le selo sa go apaya nama, rice le ditapole, e tshwana le go dirisa tea e e setseng. Mo ditlolong tsa go itlhokomela, ditlolo tsa letlalo, face cream, mask go fokotsa go ruruga le go nonotsa letlalo, body lotion and-e oils go thusa mo go fefoleng letlalo le le omeletseng le go lwantsha dipheto tsa motsofadi. Mo madirelong a mangwe, rooibos-e e simolotse go dirisiwa mo dijong tsa diphologolo le ditlwaelo tsa dintša. Dilo tse di tswang mo rooibos-e di setse di simolotse go dirisiwa mo go thibeleng go bola ga dijo.